Ngolwazi lami ukuyocela isihlobo esihle ukuyokhipha amalobola nomunye umndeni omusha ngoba usibonisiwe ukuthi khona intokazi oyithandayo. Ukuyocela isihlobo esihle ukwehamba uye emndenini waleyo ntokazi oyithandayo, ukuze nakhe ubuhlobo nomndeni wakhe.

Kubaluleke kakhulu ukuba nemfuyo nezitshalo emiphakathini yasemakhaya ngoba ipha abantu ukudla, abantu angeke baswele ukudla. Nakhona ukulandela isiko kwezimfuyo, ukuthi nikwazi ukuhlaba, ukuhlaba izimfuyo nihlabele amadlozi, nokuhlaba izimfuyo for imicimbi ukuze nje nomnotho wayo umphakathi wasemakhaya ukwazi ukuqhubekela phambili. Futhi nezitshalo, abantu basemphakathini bayakwazi ukuzithengisa ukuze benze imali yokuthi bazobeka ukudla etafuleni.

Into engiyaziyo ngomshado noma ngingashadanga, into abashadikazi kufanele bazenze ukuqinisekisa ukuthi umshado wabo uyaphumelela, iqiniso, ukukhuluma iqiniso kuzo zonke izinto, iqiniso kwezemali, iqiniso kwezomndeni, iqiniso kuyo yonke into ebayenzayo kanye ney'nkulumo. NgesiNgisi kuthiwa communication is key. Ukuze bakwazi ukwakha izinto nokwakha umndeni o-right kwamele bakwazi njengoba sengishilo, i-communication. Bakhe futhi uthando uthando lwabo mele nje luqine. Kubaluleke kakhulu ukuthi nje kube nothando kulowo mshado.

Eyi, bethe mabangitshela ukuthi hhayi sebengitholele umaqondane ngavele ngadideka ngathi hawu, sengiguge ngaleyo ndlela ukuze, angisakwazi nokuzishelela owami umaqondane, sekumele nize niyongitholela umaqondane. Kodwa kwaba nenjabulo yokuthi eyi, njengoba sengikhulile uma nobaba kusho bayabona ukuthi hhayi indodana yethu seyidinga ukuba nonkosikazi, ngavele nje ngajabula ngababonga, ngavumelana nabo. Futhi sengivumelana nabo ngokuthi eyi, bangibonise isithombe sakhe umaqondana ngajabula kakhulu ngoba nje le nto engiyibonayo ngiyabona ukuthi hhayi inhliziyo yami ithintekile, kahle futhi. Ngezwa nje nenhliziyo yami ijabula kakhulu.

Eyi mngani wami, njengoba usufuna ukuganwa, into nje ekumele uyazi ukuthi kumele ukhiphe iy'nkomo eziwuleveni. Kuzo zonke lezo y'nkomo zamalobola, kuzoba khona inkomo kamama, inkomo kababa, inkomo yobukhosi nezinkomo ezine eziyosetshenziswa nalezi ezinye ukubonga nje umndeni. Futhi kusekhona namahlabiso, nokuningi nje okusamele uyokukhokha. Kusamele siyokhuluma nabomalume ukuthi bahambe nathi kuwo lawo malobola, siyokwazi ukuyohlangana nalowo mndeni. Kodwa uzocala nje ngokuthumela umbhalo emndenini wamaqondana wakho lo omthandayo, then sizozwa ukuthi bathini.

Asikwazi ukukhethelwa. Yebo, abazali kwamele basibonise indlela kodwa uthando alukhethwa, umuntu mawumthandile uyakwazi ukuzikhethela. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi imishado yabantu abakhethelwe iyasebenza ukudlula le mishado yabantu abangakhethelwanga, njengoba sibona ukuthi abantu bayahlukana ukudlula into zakudala. Yona le ndalo yokuthi abazali bayidlale ekukhetheni ukuthi nje basisize ukuthi sikhethe abantu esaziyo ukuthi bazosithanda, bazosinakekela futhi bafuna ukuganwa.